Bašwa ba bantsi ga ba simolola go tshameka metshameko ba batla metshameko e leng gore go nne le meputso, meputso o e leng gore tšhelete ba bangwe bašwa ga ba rate gore ba otlolole mmele ba tle ba tlwaele go tshameka gore e tle ba thuse ko sekolong gore ba itse gore ba le ko phaposiborutelo e ba itse go utlwelela morutabana ga a bua le bona le gore le bona ba tle ba kgone go atlega mo dithutong tsa bone. Se sengwe gape batsadi ba bantsi ga ba rate ge bana ba bona ba le mo metshamekong ba bone e ba senyetsa nako, ba batla gore ba ithute ka nnete mme ba kgone go dira dithuto tsa bone tse e leng gore di tla ba berekela ka pele e seng metshameko.

Ge re ka ba biletsa ko tleliniking kgotsa go ba biletsa ko e leng gore badudi ba kopanela ko teng, re tle re dire workshop-o gore ba tle ba kgone go bona gore go ja dijo tse go itekanetseng go thusa jang mo mmeleng. Go nwa metsi, go ja merogo, go ja maungo, le go ikatisa mmele o tshameka metshameko go thusa jang mo mmeleng, go thusa jang ka masole a gago a mmele le batho ba nang le malwetse gore ba thusega jang.

Nka se itumelwe ka gore mo nakong ya jaanong bana ba gobala go dikotsi tse dintsi tse di diragalang. Bana ga ba fitlha gae ba na le tiro ya ko sekolong ba tshwanetse ba e dire, ba tshwanetse ba kry-e nako ya go tlhapa le ya go ja. Jaanong o fitlhela nako e ba pitlaganyeditse, ba direla dilo tse tsotlhe tse ka bonako fo gongwe ba lapile thata ga ba kgone.

Batho ba bantsi ba ba tswang kwa ba rata go tla kwa motse Kapa, ba e ratela gore e na le mafelo a mantsi e leng gore a mantle o ka etelelang ba e ratela gape le gore bogodu bo ko tlase a se bo bontsi jalo.

Ke go dira manala, banna le basadi ba bantsi ba rata go dira manala a bone, jaanong ka madi a tla be ke wa kry-a a di-profit-e ke a ke tlo a tsenyang mo kgwebong ke e godisa.

E ba thusa gore ba naganele ka pele, e ba thusa gore ba kgone go dira sentle le bana ba bangwe, e ba thusa gore ba kgone go dira ka setlhopha, e ba thusa gape le gore ba kgone gore ba itse gore fa ba lebagane le mathata ba bankanya jang.

Gore marapo a gago a tle a tlwaele go sidologa gore o tle o kgone gore o gagamala, gore gape o tle o kgone gore se ka nna le dikgobalo tsa se leruri go ya ko pele.

Ke netball-o re ile ra ya ko lefatsheng la Namibia go tshameka le bone mme re atlega ko teng.

Gore ba ntshe dipampiritshana kgotsa di-pamphlet mo motseng gore batho ba tle ba kgone ba bone gore ka nako e rileng go tla be go buiwa ka dikgang tse di ntseng jang, go tsamaya o ntse o etela metse e farologaneng o gasa dikgang o ba tlhalosetsa gore fa ba tsena mo metsweding ba ile go utlwa dikgang tse di ntseng jang.

Go na jaanong ke kgona go tswela kwa ntle ke tle ke tsamaye le maeto, ke tle ke boe ka nako e ratiwang ke nna. Ngwaga tse tlhano tse di fetileng go ne go sa kgonege re ne re na le nako ya go boa gae re sa kgone gore re tle re ba na le batho ba bangwe ba tshwara mme re bue le bona, re itshireletse ka lebaka la COVID-19. Jaanong COVID-19 e fokotsegile ga e sa le bogale go tshwana le nako e le e fetileng.

Dingwaga di le lesome robedi ka gore go ya ka molao wa Aforika Borwa ngwana o se e le motho yo motona a ka ikarabela mme a ka tlhaloganya.

Ke go dira di-video o bo di tsenya mo di diriswa tse e leng gore batho ba di dirisa gore ba tle ba lebelele mo difounung tsa bone ba ithute, ba tle ba kgone le go bona gore fa o itlosa bodutu itlosa bodutu jang.

Ka gore ba tlwaetse, mme le gona ba godile ba tshamekela mo mmung ga ba bone go na le bothata kgotsa go ka ba le kotsi e ka ba tlhagelang.

Go lebelela di-programme tsa go tshwana le tsa dijanaga gore di bopiwa jang, ke di eng dikarolo tsa tsona tse e leng gore di ka diriwa gore di age koloi, tsa go tshwana gape le go jala. Batho ba ba ratang go dira ka mabogo a bona ba ka kgona gore ba utlwa ba natefelwa fa ba lebeletse go diriwa jang dijalo gore di tlhokomela jang o ithuta eng mo go tsone.